Ngokolwazi endinalo ndicinga ukuba bafumana uncedo lokuba bathethe nomntu ofundeleyo ukuthetha nabantu abathe bafumana le ngxaki, like ii-counsellors ngamanye amagama. Like athethe ne-psychologist, umntu ozawuzama ukukhawulelana naye nomothuko okanye i-trauma yale nto imehleleyo.

Hayi, kodwa mna yandiphatha kakubi mna i-mask kodwa nokuba yayinceda yona kodwa but yhu yayindiphefumlisa kabuhlungu. Ndandiva angathi ndiyavakaleka ka ndinxibe imaski kodwa ndandiqonda uba izawundinceda ukuba indikhusele kwiCOVID-nineteen. Kodwa andifuni ungatsho ke ndonwaba kakhulu ukuba mayiyekiswe imaski kuba yayindivala umphefumlo mna. Zange ndingayithandi, ndandingayithandisisi ncam.

Uzawuqaphela ngokuba amanye amayeza abhalwe rongo, igama leyeza alibhalwanga ngolu hlobo lilulo. Uyawuphinda uqaphele ukuba apha ngaphakathi like esicikweni livulekile, ayivalwanga ingathi liyeza elitsha. And uyawuqaphela ukuba ziipilisi ingathi ezinye iipilisi zikubukuphuka, ezinye azilingani nje. And then iyeza lona uyawuliqaphela ngoba amanye anetheyisti , incasa engaqhelekanga.

Ewe, bakhona apha ekuhlaleni abantu abasebenzisa intetho yezandla kodwa hayi, umphakathi ubaphatha kakuhle shem andifuni ukuphosisa. Umntu noba akakwazi ukuphendula uyazama kuba bayakubona bafunde umlomo wakho le nto uzawube uyithetha then xa ethetha naye aqinisekise uba uyacacisa kakuhle ukwenzela uba azomva uba uthini.

Hayi, ayikho into endandikhe ndayisebenzisa engekho semthethweni yohlisa umzimba. Andingomntu onengxaki yomzimba ngoko ke ayikho.

Kweyam ilali ke kulula ukuba ikhona ikliniki phaa elalini and unesi, umongikazi lo oncedayo ulala kwaphaa. Ikhona i-home yekliniki phaa, so umntu xa ehlelwa yingxaki uyakwazi uyonqonqoza ancede umongikazi.

Ndingathi mna izizathu zokuba abantu bathenge amayeza kwi-black market kuba amayeza ayadura kwezi khemesti. Abantu abaninzi abanayo ke i-medical aid, ngoko ke ithi loo nto ke kuba nzima uba bafumane amayeza. Ndicinga uba yiloo nto mna.

Kaloku myeni wam unyanzelekile ufumane uncedo lwezengqondo kuba iza kulandela le nto ubomi bakho bonke. Uzocinga wena uba upholile kanti awupholanga, iza kuchaphazela le nto ebomini bakho. Uzazibona ungumntu ohleli nje unomsindo unolaka and izawusichaphazela naloo nto apha endlini kuba uzawuzibona sowunosindo kwalapha kum nasebantwaneni. Ngoko ke ndiyakucela ke myeni wam uye, uyozama uncedo lwempilo yengqondo kuba kuba nje ingqondo ichaphazeleke yonke enye into soze iphinde ilunge.

Ayizalisi kwaphela kaloku kuba abantwana bazawuphela begula ke ngoku ithi loo nto ayisebenzanga loo nto. Ngoko ke ithi loo nto urhulumente makangaveske athumele nje ukutya, makaqinisekise ukuba izikolo zinamakhitshi kwaye zinamatanki namanzi acocekileyo wokukwenza ukutya kwabantwana.

Kaloku abantu abanintsi bazi lanto yokuba umntu olibhinqa unenimba, uba xa uzele inimba yothanda umntwana wakho iza, ayonto itheni, kufuneka i-natural loo nto. Ngoku abantu abanintsi abayiqondi ukuba kukho iingxaki ezinintsi abantu abangamabhinqa abajongene nazo emveni kokubeleka. Ngoko ke ndicinga uba yiloo nto, abantu bafuneke bafundisiwe ukuba ikhona into ekumila kanje.

Ewe, sendisuka usebenzisa amayeza wesiNtu. Ndandinengxaki yesiluma, isiluma xa ndizawuya exesheni isiluma esibuhlungu ngeyona ndlela kodwa ke ndafumana iyeza lesiNtu. Landinceda kakhulu nditsho nje andisenayo esasiluma sicaba asinyamezeleki. Yayiliyeza eliselwayo elisebhotileni, elimdaka umbala walo.

Yoh! Hayi, andifuni uxoka andinalwazi lungako. Kodwa ewe, ndiyayazi ukuba kuthiwa xa umntu ephunyelwe sisisu funeka enze umsebenzi kodwa bakhona nabangawenziyo umsebenzi kwaye abanye abababi nangxaki. Abanye babanazo iingxaki, umntu xa ebheke emntwini wesiNtu kuthiwe kuba wangazange asuse ilishwa okanye enze umsebenzi wohlamba esaa sisu saphuncukayo but ke andinaqinisekiso.

Kweyam ilali ewe ikhona inkqubo ekhoyo ekumila kanje. Kukho abantu abavolontiyayo phaa ekliniki, abathi bathathe iitritimenti zabantu abadala abangasakwazi uhamba bayozinika, bayobanika ezindlini zabo qho xa kufikelele ixesha loba bafumane iitritimenti zabo. Ngoko ke ikhona.

Iinzuzo zokwaluka kukuba zikusindise ekungafumani izifo ezawube ezidibanise nokwabelana ngesondo ezifana ne-STI kunye ne-infection yomchamo, yah ngokunjalo. Iyancedisa into yokwaluka kuba ayigcini bumdaka.

Ewe, yabutshintsha kakhulu ubomi bam indlela yokunxiba imaski yonke elaa xesha leCOVID-nineteen. Kwangoku umntu xa ndithetha naye ndiyaqiniseka uba kukho i-distance phakathi kwam naye. And kwaye naxa umntu ekhohlela ndiyaqinisekisa ukuba ukhohlelela engalweni yakhe, nam ka ndikhohlela ndikhohlelela engalweni yam. Zonke ezaa, ezaa zinto sasizenza ngelaa xesha ndisaqhubekeka nazo nangoku.